Madamu fhano Afurika Tshipembe ndi a ndeme nga mannḓa ngori a thusa uri ri wane maḓi na vhalimi vhashu vha kone u wana maḓi a u shela miroho yavho kana zwiṱavhwa zwavho zwane vha vha vho ṱavha u itela uri vha kone u ri rengisela kana vha kone u zwi isa mavhengeleni o fhambananaho. Madamu a keleliwa maḓi nga zwifhinga zwine havha hu na mvula nnzhisa zwine zwa thusa vhalimi uri vha kone u shumisa maḓi nga nḓila lwo vhulungelwaho nga zwifhinga zwa ndeme na vhalimi vhashu vha tea u pfhesesa uri madamu hayo vha tea u a fara nga nḓila ya vhuḓi, a vho ngo tea u shela mashika nga ngomu ha maḓi haaḽani vha tea u fara nga nḓila ya vhuḓi nga mannḓa. Madamu haaḽani a shuma sa nḓila, nga nḓila ya ndeme ya u khuthadza vhalimi kha zwifhinga zwa u shanduka ha dzikilimi u vhulunga, u sheledza no fhaṱa zwikili zwi khuthadza mishumo ya vhalimi zwi ita uri na vhalimi vha kone u ima nga thambo na u vhulunga makumbo avha nga nḓila ya vhuḓi.

Khaedu dzine vhalimi vhashu vha ṱangana nadzo dzo ḓala nga mannḓa tsho u thoma ndi u phaḓaladzwa ha malwadze a zwifuwo, zwifuwo zwashu zwi na malwadze manzhi nga mannḓa vhuṅwe vhulwadze hane nda nga vhu amba ndi rebisi, tsha vhuvhili u vhangwa ha malwadze a zwimelwa, malwadze a zwimelwa a nga vhangwa nga zwikokovhi zwine zwa kho kokovha fhasi zwine zwa engedza na u shanduka nga u shandukisiwa ha dzi kiḽima zwine zwa fhungudza na tshikalo tsha zwibveledzwa, zwi fhungudza tshikalo nga mannḓa ngori zwimela hezwiḽa zwi vha zwi kho ḽiwa nga zwikokovhi, tsha vhuraru u sa vha hone ha mishonga ya u thivhela malwadze, tsha vhuṋa u sa vha hone ha pfhunzo ya u thivhela malwadze vhalimi vhashu vha tea u vha na pfhunzo yori malwadze a thivhelisiwa hani kha zwimela zwashu.

Mishonga ine ya vha ya ndeme kha u hayela zwifuwo ndi mishonga ya u thivhela malwadze, mishonga ine ya ḓo thivhela malwadze o no nga rebisi, foot and mouth deseas kha dziphukha dzashu, kha zwifuwo zwashu, tsha vhuvhili ndi mushonga wa u alafha, u alafha na u khwaṱhisa nga ngomu ha miraḓo ya zwifuwo zwashu, tsha vhuraru ndi mishonga ya u khwaṱhisa mutakalo u itela uri zwifuwo zwashu zwi dzule zwi na mutakalo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, tsha vhuṋa ndi mushonga ya u lwa na zwikokovhi, zwikokovhi zwi zwone zwane zwa vha zwi khou ḽa zwiṱavhiwa zwashu zwine hezwi zwithu zwi nonga zwivhungu, hezwi zwivhungu zwa maḓini, zwivhungu zwa mavuni ndi yone mishonga ine ya tea uvha i hone.

Khalaṅwaha ine vhalimi vha vhuyelwa nga u ṱavha mirambo ndi khalaṅwaha ya mvula hu si ni mvula nnzhi, mvula yo linganelaho, ine ngo angarengedza ri nga tori mutsho wa vhuria na vhutsho ha vhurungu ngoto ralo ndi hone, ndi yone mitsho ine vhalimi vhashu vha vhuyelwa ngayo musi vho ṱavha mirambo.

Mitengo ya ṋama ya kholomo fhano Afurika Tshipembe I ya shanduka shanduka ende I shanduka u ya nga ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe mara fhedzi u ya nga ha nṋe ndi vhona ungari mitengo yo vhetsheliwaho ṋama ya kholomo a yongo tea. Ṋama tswuku I kho ḓuresa nga mannḓa mavhengeleni zwine zwa ita uri vhathu vha balelwe u i hovhelela vha tshi balelwa u i hovhelela zwi kho amba zwori ṋama ya kholomo a i nga ḽiwi kholomo a dzi nga rengiwi, kholomo a i ngo tea u ḓuresa ngori kanzhi kholomo a i rengeliwi zwiḽiwa kholomo nnzhi dzi to vuleliwa dangani dza ṱuwa dza ya u ḓi palela zwiḽiwa ḓakani sa mahatsi dzi vha dzi kho ḽa mahatsi ane avha a ḓakani ane hayo mahatsi ha kho rengiwa nga masheleni a khoto wanala nga mahala.

Zwikhokhonono zwine zwa nga vhaisa mavhele zwi katela maṱari a mavhele zwi nga tshinyadza mavhele nga u ḽa zwiphuka zwa hone, zwikhokhonono zwa u ṱhavha zwi nga tshinyadza mavhele nga u ṱavha zwikhwaramedzi zwine zwa nga tshinyadza u bveledza ha vha na maṱari a u vhulunga zwi nga tshinyadza mavhele ashu nga u ḽa zwimela zwi sathu hula, havha na zwikhokhonono zwa u ṱhavha mbalo zwi nga tshinyadza mavhele nga u ṱavha mbalo ya zwimela. Uri u thivhele zwikhokhonono zwine zwa nga vhaisa mavhele mishonga ine ya nga shumisiwa i katela mishonga ya u vhulunga zwikhokhonono u shumisa zwimela zwa u thivhela zwikhokhonono na u shumisa zwikhokhonono zwa u thusa ndi zwone zwithu zwine zwa nga thusa u thivhela zwikhokhonono uri zwi, zwi tshinyadza mavhele.

Mushumo wo itiwa nga mbekanyamaitele ya muvhuso ndi u fhaṱa dzi nnḓu dza ṱhekhisedzo havha na u vha na ndeme ha dzi rdp, ma endelo a madzulo a bulasini, ha vha na vhana vha mulayo, na vhuimo ha nnḓu, na mirero ya u ṱola vhupfumi ha bulasini.

Ndo guda u ṱavhanya na u tandulula zwi itea zwa tshi tshi tshinna na mbekanyamushumo dza u fhulufhedzea, u shumisa na vhathu vha shangoni u shumisana na vhathu vha shangoni u sedza vhathu vhane vha vha kha khombo na u fhaṱa masheleni a puḽane u bva kha vhukuma.

Mishumo ya migwagwa yo tshinyalelwaho, mbalo ya dzi khende na zwi bvaḓu, dziṅwe khaedu ndi mutengo wa u hwala mutengo hwala na u lafhela zwi bveledzwa, futhi hafho na mbeu dza ṱhemu dzine dzi sa dzi si gwatiwi nga tshifhinga, havha na mbekanyamushumo dza mushumo dza muvhuso dzine dza vha na miṅwaha.

Hezwi ndi zwithu zwiswa zwine zwa nga thusa, zwi katela mavhi mavhinḓa a u vhuyela zwi bveledzwa, havha na zwi bveledzwa zwa ICT i ne yo imela i infomesheni communication thekinoḽodzhi, ha vha na vhulimi hoṱhe hoṱhe na u shandukisa mbuyedza, havha na mishumo ya maḓi ya u vhuyedzedza, ha vha na dzi green houses a shaped nest, ha vha na mbekanyamushumo dza u vhulunga zwibvele tshimbedzi, tsho fhedzisela havha na muthu wa themo a ṱalutshedzaho.

Matshilele a mafhela mbilu, mavh, mathuṱha mathuṱha a dzi ngaho pfulufhelo mvelelo dza u edzisela dzi edzisa mutakalo, khamusi ya mutakalo wa muvhili na muya, ha vha na mvelelo dza tshifhinga tshilapfhu.

Ndi nga shandula mbekanyamushumo yanga ya ḓuvha ḽa u ṱavha ḽi tshi kwamea nga u sedza dzi eḽi winning system, na u pre identhifaya dzi khonthidzhensi puḽene na tshi vhumbeyo tsha tsho teaho tsha u fhindula, u tandu sholo ya shango, na u tshimbidza maipfi kha vhashumi, na u nekedza na na mutakalo.

Tsho thoma ndi u lafha zwithu zwashu zwa muvhili, tsha vhuvhili ndi u tshenzhela tshenzhelo ya mutakalo ha vha na u kwamea ha vhushaka ha mutakalo wa muthu muthu muṅwe na muṅwe, a vha na u konḓelela ha mushumo, tsho fhedzisela ndi khaedu dzine dza bva kha tsireledzo.

Tsha u to thoma ndi u thoma nga u ita nḓivho ya tshi ṱaḓulu, havha na tsha vhuvhili tsho bvisa muhumbulo ho thetshelesa, havha na u renga zwithu zwa mutshelo, ha vha na tshimbidza tshimbidzani na masheleni a tshikolo kana nguluvhe ya tshi tevhela, ha vha na dzhia nṱha ha mutakalo wa muthu na mupo, ha vha na u dzhiela nṱha mutshelo wa tshikalo.

Ndi u imelela mafhungo a vhashumi, havha na u ambela pfhanelo dza vhashumi, havha na u ṋea dzi mbidzo na mveledziso, havha na u vhea maitele a mishumo, havha na u shumisa na na dziṅwe dzangano, havha na u vha u khou bvela phanḓa na nyambedzano vhavha vha khou bvela phanḓa na nyambedzano.

Vhatholi vhanga fhungudza khombo dzi tshimbilelanaho na u shuma mushumo wa vhusiku nga heyi ndila, vha nga dzudzanya mishumo ya zwitenwa, vha nga ṋea zwigwada zwa tsireledzo, vha nga fhaṱa nḓivho ya u kona u ṱhogomela khombo, vha nga shandukisa mishumo nga tshifhinga, vha nga lugisela u fhindula tshenetsho tshifhinga, vha nga sedza vhutshilo ha vhashumi vhusiku, vha nga dovha hafhu vha ṋea mafhungo a pfhumi.

Dzi ḓorobo dzi nga ṱuṱuwedza vhalimi nga u shumisa vhupo vhune ha vha ho no dzudzanywa ha vha no fhirisa mutevhe wa u isa zwiḽiwa kha vhathu, dza dovha hafhu dza dzi nga vhulunga zwiḽiwa zwa pfunzo na pfanelo, na u khwinisa tswikelelo ya ḽiwa tswikelelo ya zwiḽiwa kha vha shaiwa, na u konḓelela tshanduko ya kilima, na u engedza pfunzo na ndeme ya vhupo.

Zwi shumiswa zwa ndeme kha mushumo wa u lima tsho thoma ndi matsilu a u lima, ha ḓa zwi bvaḓa zwa maḓi, a ḓa na zwi ṱaraṱara zwa mbeu midziyo ya u kuvhanganya zwi bveledzwa, tsho fhedzisela ndi zwi ralo zwa u londola. Nḓila dza u badela zwi shumiswa nga vhu pfumbi tsho thoma u kho tea u renga zwa tshifhinga tshilapfhu zwithu zwa tshifhinga tshilapfu, shumisani mano a mashangoni, u dovhe hafhu u vhulunge nga u konḓelela, u dovhe hafhu u kho tea u vhea puḽani ya zwibveledzwa.

Tsha u tou thoma thoma vha nga ḓisa dzi mobaiḽi clinic, vha ḓisa vhashumi vha mutakalo wa tshi tshavha community health workers, kana vha fhaṱa kiliniki dza mutakalo dzi si khulu, vha shumisa dzi ict na dzi theḽemedisini, dzi dzimbo ya ndeme ya mutakalo, kana vha sika mishumo ya tshumelo ya mutakalo, kha dzi kho op kana dzi NGO.

Vhashumi vha bulasini tsha u tou thoma thoma vhanga ṱoḓa nḓila ya u ḓi ṅwalisa, hezwi zwithu zwi kho nga fhasi hazwo hu vha hu na u zwi ṱoḓela ṱoḓela zwavhuḓi, havha na u ya u ita muvhigo wa u shelelwa mishumo, wa vha na maṅwalo a fanaho na a ID yau, UI ninteen fomo, ui two point nine fomo na payslip yau. Havha na u ḓi ṅwalisa online u ḓiṅwalisa online u tshi kho ṅwalisa nga ya u filling system, ra ḓa kha dzi khaedu dzine vha nga sedzana nadzo khaedu hedzo noni ndi u sa dzudzanywa nga muḽi wa mushumo, ya vha na tshivhindi tsha mafhungo, na u kulea ha nḓila dza ofisi tsho fhedzisela ndi u sa ṋewa nḓivho ya ndeme nga hazwo.

Zwino nga murahu musi zwono ṱhukhuliwa zwiṋoni zwi a laṱiwa zwa dovha hafhu kana zwa rengiswa kana zwa shumiswa zwi tshi itea zwi tea u langiwa nga mikhwa ya tsivhudzo zwivhidzo zwa mutakalo midzimu na vhuhadzi zwine muṱa wa vhuvhili wa zwi lavhelesa.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia tshifhinga tshi sa lingani, tsho linganelaho zwi tshi itiwa nga vhulondi ha khuhu na nḓila ye ya mbulungwa ngayo. Khuhu yono ṱhukhuliwa nga maḓi a vhuṱungu maḓi ofhisa zwi dzhia faifi to ten minetse u bvisa mavhudzi arali maḓi o vha a kha digirii dzo no swika seventy. Maḓi a o vhuṱungu a thusa u ṱavhanya ṱavhanyedza mushumo uri mathenga a ṱavhanye a bve arali vhudzi vhu tshi kho khakhisa mushumo u nga dzhia fifteen to twendi minetse u tshi kho shumisa zwishumiswa sa lufhanga kana taizer tshireza.

Nḓila dza u vhulunga lukanda lwa khuhu nga murahu ha u ṱhukhula ndi u ṱanzwa zwavhuḓi u shumisa maḓi a fhisaho u ṱanzwa muṱana nga murahu ha u ṱhukhula nga murahu ha u ṱhukhula. U bvisa zwithu zwoṱhe zwo no sala mavhudzi, maṱari kana zwitzhili havha na u omisa nga nḓila yo iteaho yo teaho u vhea khuhu heiḽani kha thavhula i si naho tshika thavhula yo kuvhiwaho kana thavhula ntswa kana kha raga wa omisa lukanda ha dovha hafhu u omisa zwi thusa uri lukanda lu vhulungee lu sa vhonale lu na maḓi kana u vhonala lu tshi kho khakhisa. Wa vhea kha firidzhini yau ine heyo firidzhi i kho tea u vha i khou fhira two to four degrees u itela uri u kone u i kone u furiza hanefho lwa miṅwedzi hu kone u vhulungela furidzhini lwa miṅwedzi yono swika miraru.

U shumisa maḓi a u fhisa musi hu tshi khou ṱhuvhiwa zwi thusa uri u kone u ṱhuvha khuhu kana tshifuwo u bvisa mavhudzi haaḽa nga vhuṱali ende a ya ṱavhanya a bva u tea u vhea tshifuwo tshau sa khuhu nga ngomu maḓini haaḽani for mi minetse yono swika second dzo no swika sigisthi uri zwi kone u thusa uri zwi ṱavhanye u ita mushumo.

Nḓila dza u vhea mafhi uri a dzule o vhibva u tea u vhea mafhi nga nḓila ya u vhulunga vhu freshness ha hone mafhi a fanela u vheiwa kha firidzhi yavho tutu for digiri nga murahu ha u khukhulwa kana u vhibva arali mafhi a tshi kho swikiswa makete nga tshifhinga tshilapfu u tea u freezor i itela i tshi kho shumisa u vhulunga freshness ya mafhi haaḽani. U tea u shumisa na dzi phakhedzhi dzavu vhulunga mutakalo u shumisa khontheina yo no valelisa kana maboḓelo sterilize packeging ya hone ndi ya ndeme nga maanḓa.

Nḓila dza u ṱhogomela mutakalo musi hu tshi kho ṱhavhiwa u tea u vhulunga u vha kilini ya zwishumiswa cleanness ya zwishumiswa. Zwishumiswa zwi fanela u vha zwo ṱanzwiwa zwavhuḓi zwi fanela u vha zwo sterilize sa mabakete dzi phanga magilafu u shumisa zwishumiswa zwo no vhulungwa zwi thusa u vhulunga mutakalo na zwithu zwi tshi ṱhavhiwa. U dovha hafhu u vhee zwithu kha ndau yo kunedzaho zwithu zwi fanela u ṱhavhiwa kha clean surface fhethu havhuḓi hu si naho mashika zwi songo vheiwa kha lwanzhe tshikuni tsho no vhibva kana ndao isa vhulungwaho u tea u shumisa puḽasitiki sithi, standard steel table kana food grand tray.

Vha tshi ṱalula tsha vhuṱambo traditional artisan vha shumisa lukanda u fhaṱa ngoma, zwigubu zwi vhumbiwa zwa vhuhadzi na zwikumba zwa vhuṱambo. Vha shumisa mutshelo wa mmbi, aloe kana maruḽa u vhulunga lukanda nga nnḓa ya vhuṱambo vha re na mishumo ya vhubindudzi miraḓo ya tshitshavha i ngavha i tshi kho shumisa community leather project u shundula lukanda u vha na dzi bege, mabannda na zwipatshi zwiṅwe zwi wanala kha rural development initiatives zwitshi khou hulisa vhutsila ha tshitshavha.

Nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzi tshi fhiriselwa kha vhaṅwe u tea u guda nga u sedza vho makhulukuku vhaswa vha guda u bvisa lukanda nga u sedza vhomakhulu vhatshi ita mushumo zwi a fhiriselwa nga u vhona u thusa na u edzisela hu si hu hu sa shumiswe zwishumiswa zwa pfhunzo.

Huna zwifhinga zwa mvelele kha vhavenḓa na dziṅwe tshaka zwinoni zwinzhi zwi ṱhavhiwa nga zwifhinga zwa mvelele ya u luvha, u ṱanganedza vhaswa kana u thoma zwikolo zwenezwi zwi katela u ṱhavha u lwiwa na u anetshela ngano zwi tshi kho hulisa lushaka na vhutsila ha tshitshavha.

Ee miṱa minzhi ya Afurika Tshipembe zwitshi katela na hune nṋe nda dzula hone na dzi ndayo dza tshitshavha i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa. Zwi a itiwa nga vho makhulukuku na vhabebi vha tshi funza vhaswa vhutsila ha u thukhula u shumisa maḓi a vhuṱungu u ṱhavha khuhu zwi tshi khou tevhela u bvisa vhuvhudzi na zwanḓa na u vhulunga mutakalo nga u ṱanzwa u omisa na u vhea kha ndayo yo kumedzelwaho.

Ee huna vhathu vhare na craft cooperative rural leather project na individual artisan vho no shumisa vhono shumisa na lukanda lwa zwifuwo sa kholomo, mbudzi nguluvhe kana nngu vha shumisa vhutsila ha vhuṱambo na vhuṱali ha zwishumiswa u shandukisa lukanda uri hu vhe na maṱhaṱha zwi vhumbiwa zwa vhuṱambo na zwikumbu zwa u rengiswa kha dzi makete dza tshitshavha na online.

Maga ane a kateliwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu tsho thoma u tea u ṱhavha zwifuwo. Tsha vhuvhili u tea u vhea tshifuwo kha ndayo yo kunakedzaho yo kunakisiwaho tsha vhuraru u tea u thoma u bvisa lukanda nga zwanḓa kana nga tshishumiswa tshi nonga lufhanga wa dovha hafhu wa ṱavhanya mushumo u sa vhu nga u ita lukanda lufe. Hafho wa ṱanzwa lukanda nga maḓi a u dudela kana a u fhisa wa ḓa wa omisa lukanda holwuyani u tshi fhedza hafhanoni tsho fhedzisela u tea u vhibva lukanda zwine iwe muṋe u tea u ḓo tou ṋaṋa ṋanga.